Matlwana a rekisang meriana ya setso ka hara metse. Hangata a bakwa ke ho hloka ha mesebetsi. Batho ba leka mekgwa ya hore ba iphedise empa molao o re, motho eleng ngaka kapa mokalafi wa setso ya sebedisang meriana ya setso, ba lokela ka molao hore ba ingodise le Traditional Health Practitioners Council of South Africa. Ba lokela hore ba fihlelle maemo a nepahetseng a beuweng ke molao hape ba patale ditjeho empa hono ha se ho etsahalang. Mme hore o tsebe hore motho o ikamahanya le molao, o ka mo botsa hore a hlahise mme ha hloleha ho e ntsha, wa tseba hore hana lengolo lena mme ha dumellwa ka molao.

Di-curriculum-o le dipapadi di ka fedisa pharela ena re shebaneng le yona, eleng dithethefatsi tse sebediswang ke batho. Hangata ho qala ka ho eletsa kgahlano le ntho e mpe le ho theha sebaka sa botshabelo. Hoba kgatello ya maikutlo e bakwang ke bana ba bang ho bana ba bang e hodimo haholo. Ka hona, dipapadi le di-curriculum-o tse etswang ke matitjhere ho fokotsa nako eo ba e sebedisang ba etsa dintho tse tswileng tseleng di bapala karolo e kgolo. Ka hona, kene ke kopa le thehe di-curriculum-o le dibapadi hore batjha ba iphumane ba sena nako e ngata matsohong a bona ho etsa dintho tsena tse tswileng tseleng.

Ke nnete. Motho ha ana le meya e mebe e mo setseng-setseng ka morao, batho ba mo tsohela matla. Ba bang ba ke ba hlaselwe ke empa batho ba baholo ha ba rate ho botswa dipotso, ba fana feela ka maele le tataiso ya ho tlosa meya eo e mebe. Ka hona, ha re botse hore ke meya ya bo mang? Le hore e tswa kae? Re latela feela ditaelo tsa ho tlosa madimabe ao. Ba ke ba re isi, ba ise motho ngakeng ya setso ebe yona e tlosang madimabe ao.

Se bapala karolo e kgolo sedumeding sa rona jwalo ka batho ba batsho. Hoba re dumela hore batho ba baholo ba seng ba fetile lefatsheng le ka kwano ha ba robala. Hobane e se e le meya, mme mmele ya bona e fokolang ke yona e robetseng ha rene re lo ba beha la ho qetela. Mme meya ya bona e nang le tsebo ka lefatshe lena e bapala karolo ya bohlokwa maphelong a batho ba ntseng ba phela. Mme ba dula ka mehla, ba fana ka dikeletso ka mekgwa ya dipono le ditoro. Ka hona, motho ya sepetlele ka dingaka tsa sekgowa, tsa setso di thusa haholo ho fana ka thuso. Mme ke moo dingaka tsa setso di nkang karolo haholo.

Di ka thusa haholo nakong ya tshohanyetso. Ho sebedisa mabone le diphala tsa tshohanyetso ha o lo thusa moo ho nang le tshohanyetso. Hoba le tsela e bonolo ya ho utlwisisa ka potlako le ka bokgutshwanyane molaetsa oo fumanang ka nako ya tshohanyetso. Ho tseba tsela e ka potlakang ho fihla sebakeng sa tshohanyetso. Ho sebedisana le mafapha a mang a tsa tshohanyetso hantle. Koloi e sebediswang ho lo thusa sebakeng sa tshohanyetso ebe e maemong a hantle ho fokotsa ho ema ha ngata tseleng. Ho tseba sebaka hantle.

Bojwala bo behetswe dilemo ho bontsha hore bo etseditswe batho ba nang le maikarabelo. Diaparo tsa sekolo di kentse serithi sa sekolo seo le setjhaba ka kakaretso hobane molemo wa sekolo ke ho fumantsha thuto, semelo se setle le maikarabelo. Le seke la lebitso le maemo a sekolo le thuto fatshe. Ha le le bana ikgantsheng ka tsa bo ngwana mme le nke karolo dinthong tsa bohlokwa tse kang dipapadi le di-curriculum tsa sekolo ho bontsha bokgoni le thuto e ntle. Menyetla ya tswelopele e moo. Ikgantsheng ka botjha ba lona mme le be sibonelo se setle setjhabeng. Ho nwa jwala o le dilemong tse fatshe hona le ditlamorao tse bosula.

Nna ke e mong wa batho ba reng meriana ya setso e ya sebetsa hobane meriana e mengata e sekgowa e entsuwe ka ditlamatlama tsa setso. Le thuto le tsebo ba e nkile hona mona setsong sa rona. Ka hona ke reng, ha se puo feela empa le bopaki bo tshwarehang ba dilemo tse ngatangata. Mme tsebo e ntse e fetiswa ebile e fetisetswa molokong o latelang. Ka hona ke reng, ditlamatlama tsa setso le meriana ya setso di a sebetsa.

Melemo ya lebollo e kenyeleditse ho itseba, ho itlhompha, ho utlwisisa molato wa hao jwalo ka mosotho. Thuto ya bonna le tsebo ya bo ntate, hoba hlooho ya lelapa le pilara ya setjhaba. Ho bolla ho thusa ka twantsho ya mahloko a kang kwatsi ya bosolla tlhapi le mafu a mang a mangatangata a thobalano.

Nka hlahisa bothata bona ho bona basebeletsi ba moo tleliniki kapa bookelong. Nka itheola ka buisana le bona ka hlompho le boikokobetso. Ha ebe ke sa thusahale, nka isa taba ena ho molaodi kapa mookamedi wa sebaka. Ha ebe le teng ke sa fumane thuso e nkgotsofatsang, nka isa taba ena pele ho lefapha la tsa bophelo bo botle. Le teng ha ke sa fumane thuso, nka isa taba ena ho lefapha le buellang bakudi hore ba nfetisetse tletlebo ya ka mme e ananelwe.

Ke ile ka utlwa bohloko haholo, ka nyahama. Ka ha kene ke kula mme ke lakatsa ho fumantshwa thuso ka bo nako. Ho emela ambulance hape, hoba e neng e nlatile e felletswe ke mafura, ho ile ha nqeta matla ka fellwa ke tshepo. Mme ka utlwa ke teneha ha mokganni a bua hore yena ha se phoso ya hae empa ele yena a kgannang. Mme ana le boikarabelo ba hore a netefatse hore koloi e maemong a nepahetseng le hore ena le mafura a lekaneng ho lata bakudi le ho ba fihlisa hantle sepetlele.